Ho ya ka pono ya ka, tsena tsohle ha di a atleha hobane batho ba bangata ba ntse ba hloka mesebetsi le dikgwebo tse ngata di putlame.

Ke ho tlohella ngwana a bapale papadi eo ae ratang.

Ke itlosa bodutu ka ho matha dihora tse pedi bekeng. Matsatsing a Mantaha le Laboraro. Tsatsi le leng le le leng matsatsing ao, ke matha hora feela.

Eya, ke a se rata sena hobane ke tsela ya ho ikwetlisa hape ke tsela ya ho etsa jarete e dule e hlwekile.

Re lokela ho ema le basadi dipapading. Sena se ka ba thusa hore ba be le dibete tsa ho re emela ditlhodisanong tsa matjhaba.

Karolo ya dipapadi e ka thusa haholo thibelong ya boshodu hobane dipapadi di phutha bana ba bangata motseng. Sena se ka thibela boshodu haholo.

Ke rata ho bua ka sebapadi sena hobane ke bona sebapadi sena se bapala hantle ho feta dibapadi tsena kaofela.

Ke ho kgothaletsa batjha hore ba kene dipapading le ho fana ka monyetla ho batjha hore ba bapale dipapadi tseo ba di ratang.

Mathata ekaba, ba bang ba ka bona di tura. Ha ba bang ba ka utlwa ba sa di thabele.

Nka thaba ha le ka kenya papadi ya chess. E ka tswela sekolo ka hore ena le di-competition-e tse ngata moo ho ka win-wang tjhelete kapo mehope.

Kotsi ya ho bapala game o ntse o tsamaya tseleng ke hore dipalangwang di tla o tjhaisa, o tla tswa kotsi.

Nka lakatsa ho e kenya tshebetsong hobane ha re sebetsa ka sehlopha re kgona ho potlakisa mosebetsi.

Ngwanaka, ke nka di-game ena tsa hao hobane di tlo o sitisa hore o se ke wa etsa mesebetsi wa sekolo.

Ke kgothaletsa batjha bohle hore ba kene tlhodisanong ena le bontshe talente tsa lona kaofela. Sena se tla le tswela molemo.

Ho ya ka pono ya ka, papadi ena e ka hodiswa, ya ba molaong. Sena se ka tswela batho ba bangata molemo hobane ba bang ba kgona ho iphedisa ka tjhelete eno.

Ntho e thabisang ka di-game tsena ke hore di hlabolla maikutlo.

Five cards e bapalwa ka karete tse hlano. O sheba dikarete tsa hao. Ha ebe ona le karete tse tharo tse tshwanang le tse pedi tse tshwanang, o win-ne.

Motho eo ke mo tsebang ke motswalle wa ka. Ke motho a ratang ho lema poone haholo. Ka hoo, o ile a bona ele leano le letle ho sebedisa poone eo ho etsa tjhelete ka yona.

Mobini eo ke mo ratang ke Casper Nyovest. Ke mo rata hobane mmino wa hae o monate haholo ebile ke mmino o kgothalletsang batjha hore ba ntshetse maphelo a bona pele.

Kena le sekipa le katiba ha mmoho le dieta tsa sehlopha seo ke se ratang eleng Kaizer Chiefs.

Ke ntho e hantle hore bana ba dule ba ikwetlisa ka nako tsohle. Sena se ba thusa hore ba dule ba matlafetse.

Ho tshepana, le ho tshehetsana, le ho ratana, le ho hlomphana ke tse ding tsa metheo e metle ya ho aha setswalle.

O lokela ho bapala dikarata le lelapa la hao. Hobane sena se ka thusa hore le dule le thabile ka nako tsohle.

Nkekebe ka di rekisa hobane ho ka etsahala hore sehlopha seo se bapale hantle.

Bohlokwa ba moeletsi ke ho kwetlisa dibapadi hape le hoba fa matsapa a ho hlola dipapadi tsa bona.